Metshameko ya se ileketeroniki e kgona go kwetlisa monagano gore o kgone go nagana le gore o kgone go gopola dilo.

Metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ka gonne batho ba tlhola ba le mo megaleng ba tshameka metshameko ya mo mogaleng ka jalo go kgolagana le batho ba bangwe go fokotsegile thata ebile seo ke nagana gore se bolaya dikelello tsa batho.

O ka tshameka motshameko wa ditlhopha di le pedi jaaka wa kgwele ya dinao kgotsa wa dikoloi tse sianang.

metshameko ya se ileketeroniki e ama metshameko e e tumileng ya gompieno ka tsela e e tshamekiwang ka yona ka gonne ga e sa tlhole e tshamekiwa ka tsela e e tlwaelegileng.

Se ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore se kgona go go ntsha bodutu ga go sena motho o ka ikentshang bodutu le ena ebile se kgona le go kwetlisa monagano wa gago gore o kgone go nagana le gore o kgone go gopola dilo ka bonako.

Gore o kgone go tshameka metshameko mo internet-eng go tlhokega data kgotsa yona Wi-Fi ebile metshameko e o ka e tshamekang e tshwanang le bo word search, bo blockbuster, bo Happy Glass, bo perfect landing plane pilot, bo Subway Surfers ke tse dingwe tsa tsone tse o ka di tshamekang fo internet-eng.

Go tshameka metshameko mo inthanet-eng direla o sa kgaotse go ka go direla addiction nna motshameko o ke o ratang tota ke wa word search.

O tlhoka data gore o kgone go tshameka metshameko ya mo internet-eng, data ke ya gore o kgone go download-a content-e, ke ya gore o kgone go connect-a ko server-eng ya game kgotsa ko cloud-ong.

Batho ba bantsi ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo ka gonne ba tlhoka boroko ba batla go ikentsha bodutu kgotsa o kgona go tshameka sentle go sena dilo tse di mo kgoreletsang. Gore ba kgona go tshameka metshameko ya inthanete bosigo motho a ka nne a connect-a ko free Wi-Fi-eng kgotsa a ka connect-a Wi-Fi ka mo ntlong.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka tokafatsa matshelo a rona ka gore e godise our cognitive skills ka gore go nne le problem solving skills mo tlhaloganyong, ka gore o nne le memory, ka gore e improve le ka concentration. Metshameko ya mo inthaneteng e ne e seyo bogologolo ka gonne thekenoloji e ne e ise e tokafale.

Dikotsi tsa metshameko mo internet-eng ke gore o kanne wa kopana le di cyber bully, o kanne wa itshenola mo batsietsing, o kanne wa kry-a information ya gago e utswitswe, o kanne wa kry-a setse o le addicted, jaanong go netefatsa gore o bolokegile ke gore o tsenye anti virus software mo founung ya gago.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa go tshameka metshameko ya inthanete ka gonne phitlhelelo ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data ke tsona tse di ba kgoreletsang, gape metshameko ya mo inthaneteng e bonolo o ka e tshamekang ke bo SUDOKU.

nka bopa motshameko wa go ruta bana dipalo le wa go ruta bana go bala, ke nagana gore metshameko ya inthaneteng e tlhoka go fetola tsela e o e tshamekang ka yona e e tshwanang le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data, o kare metshameko ya internet-e e ka dirwa gore e tshamekiwe go sena ditlhwatlhwa tsa data tse di lefelelwang.

O kare metshameko ya internet e ka beela batho nako ya gore ba nne mo mo phone-ung ba tshameke metshameko ya internet, ba beelwe nako ya gore ba ka tshameka go tloga ka nako e yana go fitlhela ka nako e yana mme fa ke bapisa le metshameko ya setso metshameko ya setso e na le dikotsi tse dintsi go feta tse di ka nnang teng mo metshamekong ya inthanete.

Batho ba tshamekang metshameko ya se ileketeroniki ba ka itshireletsa ka gore ba ipeele nako e ba e fetsang ba le mo metshamekong ya se ileketeroniki gore batle ba kgone go fokotsa go lemala ga matlho, go lemala ga monagano le go nna addicted mo metshamekong ya se ileketeroniki.